I-Wi-Fi ngosuku angiyivali, ngihlezi nje ngiyivulile, ngisebenzisa ku-WhatsApp, Facebook, TikTok, nokuthi ngenza ama-course online, iyangisiza nokuthi ngenze ngibuke i-YouTube kuma-tutorial, ngikwazi ukufunda ney'ndaba kuyona, so nje i-Wi-Fi ngihlezi ngiyisebenzisa ngaso sonke isikhathi.

Ngingakhuluma ngezinto ezijwayelekile, izinto ezingekho nzima ukuthi uze umuntu azi-understand-e, nokuthi ithophikhi ngiyenze ibe comfortable ukuze naye azokwazi ukukhuluma ngokuzithemba, uma ngabe enangokusaba ngesiqephu abhekene naso.

Ngiyaphoqeleka ukuthi ngithenge idatha okuyilokho olibiza kakhulu, nokuthi uyaphoqeleka ekuthenini usebenzise ungabe usakwazi ukusebenzisa ifoni, kunalokho usebenzise iy'ncwadi. Lokho kudala ukuthi ku-deley-a i-process yokufunda. So, i-loadshedding iya-affect-ana kakhulu nesikhathi sokufunda, awusitholi ngokwanele.

Well, ngokwami umthombo othembekile uthole iy'ndaba isikhathi esiningi, njengoba abantu bengasabukeli amabonakude, ungaya ku-YouTube, ubheke u-SABC News or uye ku-TikTok, nakhona futhi i'yndaba ozithola khona, iy'ndaba ey'balulekile futhi umthombo othembekile. So, nje iy'ndawo engibheka kuzona iy'ndaba u-TikTok noma u-YouTube.

Izindaba angamele asebenzele kuzo kungaba u-TikTok, Facebook noma u-Instagram. Ngoba izinto eziningi abantu abazisebenzisayo yilezo ngoba isikhathi esiningi asisalaleli iy'ndaba emsakazweni. So, uma kuwukuthi kunengoma ephumile, siyesiyizwe ey'nkundleni zokuxhumana, iyona ndlela elula yokuxhumana nabantu le.

Uhlobo lomdlalo ebengilubuka bekuwumdlalo webhola phakathi kwe-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Lolu uhlobo lomdlalo abantu abasuke belilangazelele kakhulu, uhlobo esilibiza ngokuthi uwafawafa, ngoba yila sibona khona ama-supporters amaqembu amaningi ukuthi athanda liphi, athanda, a-support-a liphi iqembu, nokuthi athanda bapha abadlali. Umdlalo o-support-wa kakhulu loyo la e-South Africa noma la e-KZN.

Ukuze ngiqale lo lolu hlobo lomkhiqizo kungafanele ngibheke ukuthi ngabe yibaphi uhlobo lwabantu abazolusebenzisa. Ingabe abantu abasha noma abantu abadala? Nokuthi ngiphinde ngihambe ngibuze imibuzo ngenze ucwaningo lokuthi ingabe abantu bayaluthokozela yini leluhlelo engiliqalayo nokuthi ingabe abantu bangakwazi yini ukuthi balisebenzise bangakwazi ukulisebenzisa ngedatha na, ngoba phela izinto eziningi zisebenza nge-inthanethi, kusebenziswa idatha uma ngabe usebenzisa izinto eziningi. So, ngingaqale ngibuze abantu ukuthi iyiphi indlela abangakwazi uku-save-a ngayo ukuze bazokwazi ukusebenzisa loluhlobo lomkhiqizo engizobe ngilwenza.

Inkulu indima edlalwa iy'nkundla zokuxhumana ekugqugquzeleni ukuthi sazi iy'tayela zamasiko ethu. Abantu abaningi bayakhangisa ngamasiko abo nokuthi sifunde ukuthi uhlobo lwabantu abathize lwenza yiphi i-culture, nokuthi sifunde nje ukuthi thina iyiphi i-culture yethu nendlela ekufanele sigqoke ngayo njengabantu abamnyama noma njengabantu abamhlophe. Iyiphi indlela ekufanele sigqoke ngayo ukuhlonipha usiko lwethu? Nakubathengi, abantu abaningi bayakwazi uku-advertise-a izinto zabo abazidayisayo ey'nkundleni zokuxhumana nokuthi nitholakala kanjani nokuthi umuntu uma ngabe ekude engakwazi ukuyithola kanjani into yakhe le ayifunayo. So, iy'nkundla zokuxhumana yidlala indima enkulu kakhulu kubathengi ebawombeni bey'tayela zamasiko kanye nakubathengi babo.

Iy'nkundla zokusakaza zibaluleke kakhulu emculweni, ikakhulukazi kubaculi abasafufusa, ngoba ilapho abakwaziyo ukuveza khona amakhono abo, nokuthi ilapho khona esikwazi ukubazi khona. Ingoba isikhathi esiningi abantu abadala, nabantu basemakhaya, nabantu basemadolobheni, bayathanda ukulalela iy'nkundla zomsakazo. Iy'ndlela yokuphromotha ngayo umculo wabo ukuthi abalaleli balalele iy'ngoma zabo ezintsha, nokuthi nje sikwazi ukukhetha ingoma ukuthi iyiphi ingoma esiyithandayo ngasiphi isikhathi. Iy'nkundla zomsakazo zidlala indima enkulu kakhulu nje kubaculi laba bamahithi ney'dingo zabo.